Banka e ka kopa dilo tse di latelang mo moithuting kgotsa ngwana wa sekolo, boemo jwa ngaka, setso sa thuto. Fa go tlhokega banka e ka kopa dingwalo tse di supang gore o moithuti, student ID, letter from school, bophelo jwa ditshenyegelo, financial status, hisetori ya ditshenyegelo tsa ngwana. Tlhokego ya karata le mefuta ya ditirelo, dibalo tsa botlalo, boikanyego jwa motsadi kgotsa babo, ka bokhutswane banka e batla go netefatsa gore karata ya sekoloto e tla abelwa ngwana thuso e e tshwanetseng, ditirelo di bolokegile mme go na le kgonagalo ya go dirisa ka mokgwa o siameng.

Tshwenyego tsa ngwana kgotsa tekanyetso ya ditirelo, akanya gore ngwana o nale ditshwenyego dife tse a tshwanetseng go di patela tse di akaretsang thuto e leng school fees, dikgomo tsa sekolo e leng books and stationery. Ditirelo tsa kantoro ya sekolo le dikitsiso tse dingwe, mefuta e mengwe ya dikarata e na le mekgwa e e farologaneng ya go thibela go feta tekanyetso eleng spending limits. Mefuta ya ditirelo tsa karata e fanang ka tsone, karata nngwe le nngwe e ka tsaya dikatlego tse di farologaneng jaaka prepaid card, debit card and credit card. Tshireletso le polokego, karata ya sekoloto e tshwanetse go thibelwa go dirisiwa ke batho ba ba sa tshwanelang.

Sekoloto sa ka sa ditšhelete se eme sentle, sa tokafadiwa ka go rulaganya ditshenyegelo kgotsa go fokotsa ditshenyegelo tse di sa tlhokegeng go patela dikoloto ka mokgwa o rileng le go batla go thusa fa e le ga tlhokego. Mme ga e le gore sekoloto sa ka ga sa ema sentle kgotsa se blacklist-tilwe se ka nthibela go bula, go adima madi ko dibankeng le go bula di credit card or le go 'ira dikarata mo mabenkeleng a rekisang diaparo kgotsa tsone dijo jalo jalo.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse di tshwanetseng go tila, go tlatsa kopo ka tshedimosetso e e phoso, go kgaoganya mabitso go sa kae nomoro ya ID kgotsa go fosa tlhagiso tsa sekolo, go sa tlatse ditlaeletso tse di tlhokegang. Go tlatsa ka lethoko le sa tsenelang, go tlhapa ditshenyego kgotsa go fosa ditlhokego tsa sekolo, go sa tlhome boikanyo jwa motsadi kgotsa batsadi.

Go tlhaloganya ditshenyegelo tsa gago, fa o sa tlhaloganye maemo o ka tsaya dikoloto tse di fetang bokgoni jwa gago. Boemo jwa go patela, o tla itse gore o tshwanetse go patela eng le fa kae le gore go na le penalty efe fa o sena go patela ka nako. Go tila mathata a molao, late payments le penalty, go sa tlhaloganye maemo go ka go penalty kgotsa interest e e oketsegileng. Default or bad record, ga o sa patele ka nako banka e ka tlaleletsa sekoloto se mo rekotong ya ngwana kgotsa ya motsadi se ka ama bokgoni jwa go kopa dikarata tse .

Kitso ya madi e tshwana le motlhale o thusang ngwana go tsamaya mo tseleng e siameng e netefatseng. O dire kgetho e tshwanetseng ya karata, o tila dikoloto tse di feletseng, o rulaganya ditshwenyego ka bokgoni le tshireletso. Go tlhaloganya bokgoni jwa go patela, go kgona go rulaganya ditshenyegelo, go tlhaloganya dikgetho tse di farologaneng tsa dikarata. Go tlhokomela tshireletso ya madi go tlhomamisa gore ditshwetso tse di siameng, fa motho a itse maemo a tumelano, tshireletso le dikoloto o tla kopa .